Ndzi vona yi nga fanelangi ku va mali ya vadyuhari ya mudende yi tirhisiwa ku pfuna vana ekaya, hikokwalaho hi mhaka ya leswaku mali leyi a yi fanele yi pfuna vadyuhari ku enerisisa swilaveko swa vona. Tanihi leswi mali ya kona yi nga pimeriwa vona na ntsengo ya leswi va swi lavaka yi nga pimeriwa vona. Leswi vulaka leswaku loko va yi tirhisa ku endla swin'wana handle ka swilaveko swa vona mali a ya hetisisi kumbe ku ringanisela swilaveko swa vona. Mhaka leyi a yi nga ni khomi kahle, a ndzi pfumelelani na yona leswaku mudende wa vadyuhari va hlayisa vatukulu emakaya.

Ya tshamisekile hikuva nkarhi wun'wani swiyimo swa vona a swi lawuleki handle ka vanhu ya lava va nga swi dyondzela ku swi lunghisa leswaku va tshama va ri ka xiyimo xa kahle, na ku va va va hlayisa hi ndlela ya ku va nyika mati yo tala, vudyelo byo tala, mahlayiselo yo tala, rihanyo ra vona ri chekiwa siku na siku. Ti-exercise leti va va fanele va nga ta endla ti faneleke ni tshama ni lulamerile leswaku va kota ku endla leswaku swi hetiseka swa vona. Hi mitlawa hi mitlawa, siku na siku.

Mina loko ndzo tekiwa ndzi ya tshama bya vadyuhari loko se ndzi kurile, ndzi nga ka ndzi nga titwi kahle hikokwalaho ya leswaku ndzi ta va ndzi nga ha ri na matimba ya ku vona vana va mina, matimba ya ku va na maxak, a vanghana hikokwalaho ka swipimelo swa ti-facilities or ndhawu ya vuhlayiselo ya vadyuhari. Ku yisa emahlweni ndzi ka nga ndzi nga ndzi ka nga ni nga titwi kahle hikuva evudyuharini va ku nyika swakudya leswi va vonaka swi swi ku fanerile, kambe ku nga ri leswi wena u swi lavaka. Leswi vulaka leswaku ndzi nga ka ndzi nga tdyi hi ku pfumela kumbe ndzi nga ka ndzi nga dyi swakudya leswi swi lavaka hi nkarhi wa mina. Leswi vulaka swi nga ya swi ni ngetelela na ti-problem-e kumbe tinkingha ta leswaku ndzi tshama ndzi nga ha ri kahle emianakanyweni ya mina, ndzi tshama ndzi nga ha hlayisekanga emiehleketweni ya mina.

Ndzi vona mali ya pension yi nga ringana naswona a yi enerisi swilaveko swa vona swa ku xava exitolo eka masiku lawa. Hikuva swilo swa durha, a swa ha fani na khale mali ya vona yitsongo ku ringanisela swilaveko hinkwaswo swa vutomi na swa rihanyo ra vona leswaku va tshama va hlayisekile. Ndzi ya emahlweni ndzi seketela ndzi vula leswaku mali ya pension yitsongo. Mfumo loko a wu swi kota a wu fanele wu engetela mali, hikuva mali leyi i yitsongo swa masiku na masiku na mikarhi na mikarhi. A swi yi koti ku yi fikelela hinkwayo.

Swivumbeko swa swipfuno leswi vaaki va swi kuma eka mfumo i child development disabilitity , dependency for students.

Ndzi nga tsundzuxa muxanisiwa na muxanisi. Muxanisi ndzi nga n'wi tsundzuxa leswaku a tshika ku xanisa mudyuhari hikuva a swi kahle, swi nga n'wi engetelela mabadi, swilo swa yena swi nga fambi hikwalaho ka ku va a khomiwile hi mbilu hi munhu wa mudyuhari. Kambe wa mudyuhari ndzi nga n'wi tsundzuxa leswaku a tshika ku vilela, a tshama a ri kahle mbilu ya yena yi tshama yi ri kahle.

Ndzi vona swi nga bohi wa vadyuhari va hlayisa mali ya vona va hlayisa vana va vona hi mali leyi vona va yi kumaka. Hikuva mali ya vona na yona a yi ringanelangi na ku fikelela swilaveko swa vona tanihileswi swilo swa masiku lama swi durhaka. Vadyuhari a va fanelanga na ka ntsanana va vilela hi vana kambe va tshama va tsakile leswaku, mbilu ya vona yi tshama yi enerile, rihanyo ra vona ri tshama ri ri kahle leswaku va tshama va hlayisekile hi mikarhi na mikarhi. Leswaku va tshama va ri ku , va tshama va ri ku layiteni va tshama va ri kahle hi mikarhi hinkwayo.

Ndzi vona onge mfumo wu nga endla xiboho kumbe, wu endla mhaka ya leswaku va teka tiphilisi va hamba va nyika vadyuhari kwalaho va tshamaka kona, leswaku va hunguta layini. Nakona va tshama va kha va pfuna vanhu lava va twaka ku vava eka rihanyo ra vona leswaku va tshama va hlayisekile mikarhi na mikarhi.

Vutihlamuleri bya vona i ku endla leswaku vadyuhari va tshama va tsakile vadyuhari va nyikiwa swakudya leswi nga lulamela leswi fambelaka na dayiti. Va nyikiwa tiphilisi tanihileswi ti nga kunguhatiwa hi madokodela leswaku va fanele va hi siku na siku, va tlhela va tiyisisa leswaku tiphilisi a ti heli n'hweti yi nga helanga. Leswaku ku tshama ku kha ku landzeriwa prescription-i leyi humaka ka dokodela.

Ndzi vona swi antswa ku hlayisa vadyuhari ekaya hikuva ekaya va kota ku vona maxaka ma vona, va kota ku vona ndyangu wa vona, na tinkingha ta vona ta miehleketo ti tshama ti ri ehansi, blood pressure ya ehla. Kasi loko va va yisa le va hlayisiwaka kona hi lava leteriwekava va nga kumeka va nga ha vi na ntsako tanihileswi va nga tolovelangiki na ndhawu, kumbe va nga se adapt-a ndhawu leyi va nga ta va yisiwa eka yona. Ku antswa leswo va tshama ekaya. Ekaya hi kona laha va nga ta kuma ntsako wu helerile wa masiku na masiku tanihileswi va nga ta va va kha va vona maxaka ma vona vanghana va vona na hinkwavo lava va tsakelaka ku va vona hi nkarhi wa vona.

Leswi swi nga endla leswaku ndzi nga tsaki hikuva, loko i i tolovele ku ya kaya i tshama i ri kaya a wa ha toloveli ku tshama u ri kun'wan. endhawini ya vuhlayiselo va nga swi pimela ngopfu ya leswaku va nga ku endla leswaku u nga titwi kahle, kumbe ku tshama u tsakile, u tshama u bohanile, u tshama a kwatile, u nga titwi kahle. Loko vuvabyi va ba hi high blood-i yi tlakuka hikokwalaho ka ku va u nga tolovelanga ndhawu ya kona.

Emakaya vadyuhari va langutane na tinxaka to ta ku xanisiwa hikuva va ka va nga nyikiwi swakudya leswi nga ringanela, vo ka va nga khomiwi kahle loko va fanele va yisiwa etindhawini tin'wana. Na ku ka va nga mbarisiwi kahle, va chuzeriwa ku endla swilo hi ndlela yo ka va nga yi laveki yona.

Leswi swi nga endla leswaku ndzi nga titwi kahle, hikuva munhu ndzi ta va a kha a lava maphilisi hi nkarhi wolowo. Kasi u kuma leswaku loko a ya exibedhlele va fika va nga n'wi nyiki maphilisi. Leswi swi nga ka va ka swi nga tshamisekanga hikuva swi nga va kha swi engetela leswaku kokwana wa mina va engeteleleka blood, na mavabyi ma vona ma engeteleleka.

A byi ta languteka kahle hikuva a ndzi ta va ni nga ri na nkingha ya nchumu. Vutomi bya mina byi ta byi byi enerisekile leswaku ndzi nga kuma xin'wana na xin'wana lexi ndzi xi lavaka hi nkarhi wa mina lowu ndzi wu lavaka.

Mali ya pension ndzi vona yi nga enelanga for vadyuhari, naswona a yi tirhisiwi hi mfanelo. Vadyuhari va yi tirhiseriwa mali emakaya ku hlayisa vatukulu va vona kumbe ku nyika vatukulu va vona mali. Leswi endlaka leswaku vona va nga ha sali na nchumu, kumbe ku va enerisa ku ya emahlweni for n'hweti hinkwayo.

Ndzi vona nhlayiso ya phurayivhete ku nga yona yo antswa hikuva yi ku endlela leswaku u khomiwa kahle tanihileswi u nga ta va yi kha yi ku hakela, u yi hakela, yi tlhela yi ku nyika swieneriso hinkwaswo swi helerile. Kasi ya mfumo yi nga va na swipimelo swa ku ku hlawulela leswaku swin'wana a yi nge ku nyikeki, yi nga ku hlayisa kahle hi ku tiva leswaku a wu hakeli nchumu. Kasi leyi ya phurayivhete yona va ta swi tiva kahle leswaku u va hakela n'hweti na n'hweti, va nga ku khoma kahle, va ku hlayisa kahle, va ku nyika timfanelo ta wena ti helerile hinkwato ku nga va nga na swiphiqo na xin'we.

Ina, munhu u fanele ku tekela ma manwelo ya tiphilisi enhlokweni hikuva swi na mfanelo ya leswaku, u nga overdose-i kumbe ku nwa ku tlula mpimo. Leswi nga vangaleka mavabyi ma vona ma engetela. Ku nwa tiphilisi hi mfanelo ya leswi madokodela ma ku byerisa swona swi fanerile ngopfu.

Xa nkoka hileswaku a ti fanele ti ta masiku hinkwawo, hikuva vuvabyi a va swi tivi leswaku byi engetelela masiku yo fika hi kwini kumbe ku tlula ku fika hi kwini. Se mavabyi ma tshama ma ri kona masiku na masiku na mikarhi na mikarhi. Xa nkoka ku ri ku endla leswaku titliliniki ti va kona siku na siku ti famba hi siku na siku leswaku vanhu va tshama va hlayisekile, leswaku vanhu va tshama va ri na rihanyo lerinene.

Thekinoloji ya le kule ya vutshunguri yi nga tirhisiwa hi ndlela leyo endla maphilisi ku ku kondza ma posiwa eka ndhawu leti ma lavekaka ha kona leswaku vanhu hinkwavo va va kuma eka va angarheriwile hi leswinene swa tiphilisi na rihanyo ra vona.

E-e ndzi twa ingaku rihanyo etindhawini ta le makaya a ringanelanga hikuva titliliniki ti ti ringanelanga, maphilisi ma kumeka ma kha ma xota masiku na masiku na mikarhi na mikarhi. Leswi endlaka leswaku rihanyo ra vanhu ri kumeka ri ri enghozini.

Ndzi vona onge va nga endla timhaka ta ku famba va nyika maphilisi ka vanhu lava va twaka ku vava ekaya na le kaya. Va nga thola vatirhi van'wana leswaku va rhumela ku ya send-a maphilisi ku hunguta tilayini eswibedhlele. Hikuva vanhu va kumeka va kha va tikiseriwe hi ndlela yaleyo fola layini u kuma ku yi lehile, nkarhi wa kona va twa ku vava swinene.

Mfumo a wu fanele leswaku wu engetela vatirhi, madokodela ma tshama ma tele. Wu endlela na leswaku mirhi yi tshama yi ri kona yi nga kayiveli leswaku vanhu va nga ta va ta ku hatla va yi kuma, madokodela ma ni ta kota ku tirha hi ku olova va nga va nga na ku tikiseriwa. Leswaku na mimirhi ya vona yi tshama yi hlayisekile hi masiku na masiku na hi mikarhi na mikarhi.

Lexi vangaka ku dlayiwa ka vana na vavasati, masiku lama i byalwa. Loko vavanuna va ri na ti-problem-e va nwa ngopfu byalwa, loko va vuya a va ha koti ku endla leswi swi nga fanela. Loko va ti kwatisa vo dlaya va teka va dlaya, va nga ha xiyaxiyangi na switandzhaku swa vona. Leswaku rihanyo ra vona ri ya kwini a va ha ri na mhaka na swona.

Va nga endleriwa ndhawu ya vona, laha ku nga ta vulavuriwa na vona awareness program. Ku tsundzuxiwa leswaku va hlurile ku hlula, na ku va kota ku va motivate-iwa. Va hlohloteriwa leswaku va tshama va ri kahle va tsakile, va ponisekile, va ri karhi va ri na rihanyo lerinene, ra kahle.

A ndzi ta huma kumbe ndzi teka xiboho xo ti sirhelela hi ku huma ndzi ya kun'wana. Hikuva loko munhu a hanya na yena a kha a nga ku hlayisi, swi nga ku endla leswaku u fa kumbe u nga ha tsaki u tshama u ri na mavabyi ya high blood pressure. So swi kahle leswaku u tshama u ri ka relationship kumbe eka vuxaka bya rirhandzu lebyi byi nga hanyaka kahle.

A ndzi ta va byela leswaku va va va hlurile, nakona va nga vileli hi leswi nga endleka. A va tshame va ri na rihanyo lerinene, a va tshame va tsakile va endla onge swilo a swi humelelanga. Va ya va ya emahlweni no va attend-a ti-counselling leti nga ta endla leswaku miehleketo ya vona yi tshama yi tsakile.

Ndzi nga va nyika xitsundzuxo xa leswaku, leswi u ta va nga endleli vona kambe u endlela rihanyo ra vona, maxaka ya vona, vanghana va vona, leswaku va tshama va ri hanye kahle. Ku nga vi na tinkingha ta leswaku va nga hundza emisaveni va nga swi langutelanga.

Mutswari wa mina ndzi vona swi fanerile leswaku hi yisa kokwana eka ndhawu ya vuhlayiselo, hikuva endhawini ya vuhlayiselo va kotiwa ku languteriwa masiku ni masiku hi minkarhi na minkarhi hi hi vadyondzeki va madokodela, va kota ku va fikelerisa swilaveko swa vona. Vuhlayiselo byi pfuna ngopfu manana hikuva byi nga pfuna kokwana leswaku miehleketo ya vona yi tshama yi ri kahle, ti-high blood ti tshama ti hungutekile.

Vukorhokeri lebyi katsekaka eka nhlayiso lowu i ku nyika vakokwana swakudya swakudya swo ringanela swa matsavu.

Exikarhi ka nhlayiso wa le kaya na nhlayiso wa vadyuhari ku na ku hambana. Nhlayiso wa le kaya mudyuhari a nga langutisiwi nkarhi na nkarhi, kasi vadyuhari u fanele ku langutiwa nkarhi na nkarhi. Kasi loko a ri e vutshan'wini bya le xibedhlele madokodela ma kota ku n'wi languta nkarhi na nkarhi, va karhi va languta na swilaveko swa yena. Ku fana na tiphilisi, mati na swakudya leswi eneleke leswaku a kota ku hola hi xihatla.

Loyi a faneleke ku kuma vukorhokeri bya le kaya i vadyuhari lava nga koteki ku famba, na ku ti endlela swakudya.

Vukorhokeri lebyi simekiweke ekaya byi hakeriwa hi mali ya mfumo. Hikuva hi yona yi kotaka ku hakela vanhu vo fana na valavo, vukorhokeri byo fana na byebyo.

Swikili leswi vatirhi va nga va ka na swona, i ku lehisa timbilu, ku tiva leswaku ku tirha na vadyuhari swi lava u ri na mbilu. U nga va heleli mbilu ka swin'wana na swin'wana, u va hlayisa, u va na rirhandzu na tintswalo leswaku u kota ku va u tirha kahle u nga ri ku taleleni.

Ndzi nga tiyisisa leswaku murhandziwa wa mina u kuma vukorhokeri bya xiyimo xa le henhla, hi ku ya n'wi cheka laha a va ka a ri kona, hi ku vona rihanyo ra yena leswaku ri fika hi kwini, u hanyisa ku yini, wa wa ha hlayisekile, wa dya kahle, wa ha ri fresh. Hi hi ndlela yona yeleyo.

Loko va lava ku wisa va nga teka ti-sick leave-i or-o maintenance leave-i. Swi ya hi ku ri business-e kumbe khampani leyi u tirhelaka ka yona yi pfumelela leave-i yini.

Ndzi nga n'wi hlawula hi ku vona rirhandzu ra yena, mahanyelo ma yena, leswi a hanyisaka swona. Sweswo swi nga kombisa leswaku a nga hlayisa munhu kahle na loko a nga n'wi tivi, kumbe a hambi a n'wi tiva.

Ina vukorhokeri bya le kaya bya antswa ku tlula vukorhokeri bya vudyuhari. Hikuva loko u ri kaya muvabyi u kota ku hlayiseka a karhi a vona maxaka ma yena, vanghana va yena, na na va ndyangu wa yena, leswi endlaka leswaku rihanyo ra yena ri tshama ri tsakile. Ku tlula loko a ri eka vudyuhari centre laha a va a va a va ka nkarhi wo leha endlwini, a pimeriwa swilo leswi u kumaka a nga swi tsakeli nkarhi wun'wani.

Ndzi nga tiyisisa hi ku endla leswaku mudyuhari u nwa tiphilisi hi nkarhi na nkarhi. Loko ndzi vona a ala kumbe a kanetana na mina, ndzi nga teka tiphilisi ndzi ti chela eswakudyeni leswaku a ta kota ku dya, a kota ku hola.

Ndzi nga lawula hi ku va nyika swakudya leswi nga tala mati, leswaku chukele ri va ri ri kona mara ri ri tswalela kule. Hikuva chukele vanhu vo tala a va swi koti ku ri tshika hikuva ri kha ri ri ri nyanganya. Se ndzi nga endla leswaku ndzi kota ku chela ka hinkwaswo, ndzi va ndzi chele mati yo tala leswaku mati ya kota ku mantain-a vuvabyi bya chukele.

Ndzi nga endla leswaku ndzi vulavula kahle na vona vukorhokeri wa mina, ndzi karhi ndzi kha ndzi tiyisisa ku landzelela professional-i leyi yi fambisanaka na vanawu leswaku kota ku hlayisa munhu.

Ndzi nga yi tsundzuxa leswaku yi nga vileli xiyimo xi nga za xi fika hikuva yi nga ti dlayisa ti-problem-e, tinkingha leti nga ta pfuka ti nga humelelanga. Naswona yi nga ti engetelela blood pressure, mavabyi ma mbilu hi ku hleketa ngopfu.

Tindlela to tihlayisa ku nga ha va ku titlhogomela entirhweni, u vulavula kahle na vanhu va wena, vanghana va wena, vatirhikulobye, leswaku ku nga vi na tinyimpi. Naswona swi komba vu-professional-i lebyi bya xiyimo xa le henhla.

Ndzi nga tsundzuxa ndyangu wa yena leswaku wu tshama wu kha wu n'wi vhakela wu n'wi cheka. Hikuva munhu loko a nga langutiwi kumbe ku pfuxeriwa swi endla leswaku a tshama a ri ku ehleketeni. A ndzi ta tlhela ndzi va tsundzuxa leswaku loko a nga ri kona swi endla leswaku mukhalabye a tikeriwa na hi ndlela ya vuvabyi.

A ndzi ta va tsundzuxa leswaku ku hlamba swi na nkoka, nakona swi susa ku karhala kumbe ku tikeriwa ko karhi. Ku hlamba swa pfuna swinene, ku hlamba swa vuyerisa hikuva swi susa no karhala. Hambi wo va karhalise kwini loko u hlamba ntsena, u hunguta swin'wana.

Loko u rhandza ngopfu mali, loko u fika ka xiyimo xo kala mali swi endla leswaku u hleketa ngopfu. Hikokwalaho ka ku va u ri na problem-e kumbe tikingha ta mali, swi nga ha endla leswaku wa desperate, u teka u teka swiboho swo ka swi nga fanelanga swa ku ya ku yiveni kumbe swin'wana.

Vuvabyi ntshikelelo i vuvabyi bya ntshikelelo hi ndlela leyi ya ku e miehleketo yi va yi karihile hi timhaka to hleketa ngopfu. Byi nga tshunguriwa hi ku tshama na vanhu u hlamusela ti-problem-e ta wena kumbe tinkingha ta wena, ni ti-psychologist. U hlamusela leswaku xiphiqo xa wena i yini kahle kahle.

Nkoka wa rihanyo ra kahle ra miehleketo, i ku va munhu a hleketa kahle, a nga ri na ntshikelelo ehansi ka nchumu. Naswona a teka swiboho swa kahle hi nkarhi wo ringanela, ku famba na nkarhi.

Swiyimo swa swibedhlele na titliliniki emakaya swi nga antswisiwa hi loko mfumo wu nga teka xiboho swo engetelela swibedhlele e kusuhi na makaya, swi nga vi kule na vanhu. Va nga va endla door to door clinic, leyi fambaka yi nghena muti ni muti ku pfuneta eka vuvabyi byo karhi.

E-e ndzi vona ku nga ri ntiyiso. Hikuva vavanuna van'wana GBV vo tswariwa va ri na yona. Ku na ku endla xilo xi kha xi huma embilwini ku na ku endla xilo hi ku endlela ku vavisa munhu un'wana, ku nga ri timhaka ta ku ri GBV yi hlohlotela hi laha u nga kurisiwa ha kona kambe ku ri timhaka ta miehleketo ya wena. Ku fana na loko van'wana va nwe byalwa ngopfu, loko se va nwile byalwa va ya va ya xanisa vavasati na vana va vona swi nga fanelanga, hikokwalaho ka byalwa.

E-e ndzi vona swi nga ringanelangi kumbe yi nga fanelanga kumbe yi nga ringanelanga vana hikuva mali ya social grant i yintsongo swinene nakona a yi koti ku fikelela swilaveko swa va swa vana.

E-e, ndzi vona titliliniki ta le matikoxikaya ti nga phakeli vukorhokeri bya kahle tanihiloko u nga ya ka siku rin'wana etliliniki va fika va ku byela leswaku mati dokodela ma humile kumbe tiphilisi ti herile kumbe tinayiti ti herile kumbe switirhisiwa swin'wana a swi koti ku tirha ka nkarhi wa wolowo.

Xivangelo xa leswaku kumbe lexi nga va kha swi endlaka leswaku swibedhlele swa mfumo swi tala ngopfu ku tlula swibedhlele swo ka swi nga ri swa mfumo ku nga va ku ri ku ri swibedhlele swa mfumo a swi hakerisi mali u ya mahala kasi ka swibedhlele swo ka swi nga ri swa mfumo u hakela mali.

Home based ka eka vadyuhari na vatsoniwa i ndhawu leyi yi nga endleriwa vatsoniwa na vadyuhari leswaku va kumeka va tshama kona va hlayisiwa hi madokodela ti-psychologist na ti-therapist ku endla leswaku mirhi ya vona na miehleketo ya vona yi tshama yi enerile ku va yi endlaka va hatla no hola loko va vavisekile kumbe va twa ku vava.

Loko vanhu lavakulu va kuma muholo kusuka ka mfumo i ku va va va swi tiva va mfumo leswaku i vanhu lavakulukumba naswona va nge koti ku ti tirhela va fanele va nyikiwa mali n'hweti na n'hweti ku fikelela swilaveko swa vona swa n'hweti na n'hweti.

ta swi endla leswaku mudyuhari emutini wa mina byi hlayisekile tanihi nhloko ya muti a ndzi ta endla leswaku ndzi thola munhu loyi a nga ta langutela mudyuhari wa mina loko mina ndzi nga ri kona kumbe vana va mina va nga ri kona a ndzi ta endla leswaku va va va hlayisekile loko va nga ri kona.

Eya ndzi vona ku ri mhaka ya kahle leswaku mfumo wa Afrika-Dzonga wu nyika vanhu lava pfumalaka mali mali ya mudende leswaku va kota ku ti hlayisa hi yona tanihiloko va nga ri ku tirheni.

Mfumo wu nga endla leswaku endlela vanhu va matikoxikaya va kota ku fika la vukorhokeri lebyinene bya rihanyo hi ku endla leswaku titliliniki ta ta endliwa ta makiwa ekusuhi na vona ti nga vi kule na vona leswaku va ta kota ku hatla va ti fikelela loko vo va va va tshuka va va ri na nkingha ya lava ya xihatla.

Nkoka kumbe mbuyelo wa ti-mobile clinics ematikweni lama pfumalaka va endla leswaku va vuyeriwa hi xihatla va nga khandziyi tithekisi va ya kule va kota ku pfuneka hi xihatla.

Ina, ndzi vona ku ri mhaka ya kahle leswaku vanhu va le va va na titliliniki ta le kusuhi va kota ku hatla va pfuneka ku nga va nga na nkingha yo va fanele va khandziya tithekisi va ya va ya landza xibedhlele swa le kule kumbe titliliniki ta le kule.

Loko makwerhu wa mina wo vabya kutani ndyangu wa mina wu kombela mina ku ni foyinela ambulense kutani yi hlwela ku fika a ndzi ta foyinela wa n'wi xiphorisa leswaku va ta va ta ni pfuna ku rhwala makwerhu wa mina ku n'wi yisa exibedhlele kumbe ndzi fanele vale leswaku va ta va ta ni pfuna ku yisa makwerhu wa mina exibedhlele.

Lexi ndzi vonaka leswaku va nga va ku ri xona lexi endlaka leswaku ti-emergency services ti hlwela ku fika loko va ku endleke nghozi yo karhi emagondzweni i ku va ku kha ku xota switirhisiwa swo fana na tiambulense tanihileswi Afrika-Dzonga i ku kayivelaka hi switirhi kumbe tiambulense.

Tindlela leti nga tirhisiwaka ku hlohlotela vanhu ku amukela na ku landzelela treatment ya vuvabyi bya HIV and AIDS ku nga ha va ku ri campaign campaign leyi nga endliwaka n'hweti na n'hweti laha va nga ta va va va kha va hlohloteriwa kona leswaku munhu a nga kota ku hanya na HIV kumbe AIDS vutomi bya yena hinkwabyo loko a landzelela treatment kumbe tiphilisi leti a nga nyikiwa tona hi madokodela.

E-e ndzi vona swi nga lulamanga ku kayivela ka vatirhi ka tindhawu ta vutshunguri hikuva swi endla leswaku loko vanhu va twa va kha va twa kuvava va byeriwa leswaku madokodela va xota kumbe layeni yi yi hlwela ku famba ku va va pfuneka.

Xilo lexi nga endliwaka hi va mfumo ku papalata mhaka ya leswaku vavabyi va hlwela ku pfuniwa hi ku rindzela mfumo wu nga thola vatirhi vo tala kumbe madokodela mo tala ku ta tshungula kumbe ku pfuna leswaku layeni yi kota ku hatla yi famba.

Mfumo wa Afrika-Dzonga wu nga endla leswaku vanhu va nga yimi nkarhi wo leha va nga si pfuniwa eswibedhlele swa mfumo hikuva va mfumo wu thola vatirhi vo tala kumbe madokodela lama tala ku pfuna vavabyi va kota ku hatla va pfuneka loko va ri eswibedhlele.

Swivangelo leswi nga va ku swi endla leswaku tiphurayivhete health care ti durha ku tlula ti-public health care ku nga va ku va ku ri tiphilisi ti durha na vatirhi lava tirhaka ka tiphurayivhete healthcare va faneleke va hakeriwa hikuva tiphurayivhete health care ti va ti endliwile madokodela lama nga dyondza hi woxe ma ti pfulela xibedhlele xa vona.

Vubihi na leswinene swo ya eswibedhlele swa mfumo vubihi i ku va u hlwela ku pfuniwa loko u ye kona hikuva madokodela kumbe vatshunguri va xota kumbe va kayivela leswinene swa kona i ku va madokodela ma kota ku ku pfuna nkarhi wun'wani loko tinayiti na tiphilisi ti ri kona na ku nga hakeli mali.

Ina ndzi vona ku ri mhaka ya kahle leswaku titliliniki ti tirhisana na tin'anga ku pfuna vanhu lava vabyaka hikuva vuvabyi byin'wana byi nga tshunguleki hi hi sayiti ra xi dokodela ntsena kambe ri lava na xintu kumbe swa vukhale na mimirhi ya vukhale leyi nga kumekaka hi tin'anga ntsena.

Mbuyelo lowu nga ta va kona loko tin'anga ti tirhisana titliliniki ku nga ku va ku va ku va na ku pfuneka ka vavabyi hi xihatla tanihileswi u nga ta kha ku tirhisiwa ti-traditional medicine kambe mimirhi ya xintu.

Ina ndzi vona onge loko tin'anga to tirhisana na titliliniki vanhu va nga pfuneka hi ku hatlisa hi ku va kha ku tirhisiwa mimirhi ya xintu kumbe ya xikhale ku pfuneta vanhu loko va vabya vuvabyi byin'wana byo ka byi nga tshunguleki hi sayiti ra xi dokodela.

Loko ka ndhawu ya ka hina ko va na ndhambi ndzawulo leyi nga yi kombelaka ku va yi pfuna ku nga ha va ku ri masipala va ka masipala leswaku va ta va ta hi pfuna hi ku endla tiyindlu hi vuntshwa kumbe loko ko va ku onhakile mapatu hi vona hi nga foyinelaka vona ku sungula.

Tanihi mutirhi eka ndzawulo yo lwisana na ndzilo ndzi nga tsundzuxa vaakatiko ku tisirhelela loko vo tshika va hlangana na nghozi ya ndzilo hi ku va tsundzuxa leswaku va fanele ni va ambala swiambalo leswi tsakamaka loko vo va va va tshunela ekusuhi na ndzilo na ku chela mati kumbe ku timela va ri ekule hikuva ndzilo wa tlhambukela kumbe ku hahela.

Tanihi muchayeri wa movha swipimelo leswi ndzi nga swi tirhisaka loko ndzi ri karhi ndzi chayela leswaku vuhlayiseki bya mina byi nga vi eka nxungeto ndzi nga hakarha mabandi ndzi tsutsuma hi xipidi lexi nga enela ku ya hi swipimelo swa le magondzweni lava nga vulaka ku ri ndzi tsutsuma fifty ndzi ta famba yona fifty ndzi nga hundzisi.

Tanihi minister of transport a ndzi ta endla leswaku ndzi tiyisisa leswaku ku chayisana ka timovha a ka ha vi kona hi ku thola trafic cop to tala leti tirhaka na nhlekani na na namadyambu ku tiyisisa leswaku mimovha yi famba kahle hi xipidi lexi nga xi nga pimisiwa xiswona va nga ri ku hundziseli kumbe ku tsutsuma ngopfu va nga nwi va nwa byalwa va nga dirayivhi va no byala na ku na ku chayela timovha hi xipidi xa le henhla va nga hakarhanga mabandi.